Ndingama ngenyawo apha esiphakathini phakathi kwezitulo okanye ndijonge umntana omncinci ndimsingathe, khona ukuze ndizawukwazi ukulenza ixesha elokufika emsebenzini.

Ndicnga okokuba yibhasi ekhuselekileyo kuneteksi. Ngoba ibhasi uyakwazi ukuhlala kakuhle esitulweni, ulale uba uyalala, kanti kwezi teksi ziya ezilalini akukho lula kuzo kunzima, uhlala kakubi.

Ndicinga ukuba ingangumbono omhle lowo wokokuba izithuthuthu zibe nendlela yazo, ngoba aziyongxaki kwitrafikhi zona.

Ndiye ndicinge ukuba ziphethe isanti or iisamente neento zokwakha nezitena okanye. Okanye ndicinge ukuba ziya ezilalini.

Into eye iqale ithi qatha kukuba ndizibuze umbuzo uba akukho nzima ukuqhuba laa troli, laa lori, because unzima umthwalo olapha ngemuva. Ngumbuzo endiye ndizibuze wona lowo.

Ndiyaphinda ekhaya, ndiphinde ndiye ngesokusa ndiyojonga ezolenza ixesha eli ndilifunayo.

Ndicinga ukuba yile inedekha enye, ngoba le inedekha ephezulu ukhuseleko lunqabile. Futhi ingathi sezapheliswa ezineedekha eziyi-two, but I'm not sure.

Ndingayixela kwi-Management Corporation ngoba isiqhubisa kakubi. Ingabangela neengozi ezibhidisayo ekubeni inkulu ihamba emva kwezinye iimoto, sibe thina sisemveni kwayo.

Uloliwe yile nto ukuba uyakwazi ukuthwala izinto ezinobunzima, ezinganokwazi ukuthwala yitekisi okanye ibhasi, uloliwe awukwazi ukuzithwala.

Ndingayijikisa ndimxelele okokuba eyam i-change yi-five rand ngoba ndibhatale nge-twenty rand.

Iindlela zasezilalini zinamatye, zinezigingqi, ezasedolophini iba yitha ixesha elinintsi edolophini.

Kuhle ukukhwela etekisini ngoba seyeguge kakhulu, sengumntu wamathambo.

Bayachaphazeleka kuba ixesha liyabashiya, bangangaphangeli ngenxa yoqhankqalazo. Ibe sistrayikhi okanye kubaqhubi beebhasi, zingahambi iveki yonke.

Izinto ezingathuthwa nguloliwe ziimpahla nje ezincinci. Ibhegi ingangena neesuthikheyisi zingangena, nokutya. Ja zezi zinto zincane nje, not iinto ezinkulu.

Ewe, ibhayisekile yona irayithi ngoba uyalenza ixesha lakho, qha iyalimaza ibhayisekile. Kufuneke uyiqhube ngononophelo ibe rayithi, umeyikhe sure uba irayithi, iyahamba endleleni.

Ingase urhulumente abeke izinto zokukhwelisa abantu apha kwiambulensi. Xa ingakwazi ukungena iambulensi ematyotyombeni, afakwe entweni eyitroli okanye aqhutywe ngetroli ayotsho kule ndawo ime iambulensi, estophini okanye.

Ndingamxelela udrayiva okokuba akabhatalanga loo mntu, ngoba imali yeteksi ayizuphelela. Okanye mhlawumbi loo mntu ayiyo neyakhe kwale teksi, abe sengxakini yena laa mntu uqhubayo xa ephindisa imali yeteksi yomntu.